Kungenza ngizizwe ngisemncane. Imidlalo efana nemigendo, nenqathu ingikhumbuza ngisemncane, la sasidlala khona kuze kushone ilanga, singakhathalele kuthenjwa singenazinkinga.

Ngokunika abafundi isikhathi sokuzivocavoca noma sokusubatha.

Ngokuqinisekisa ngeziqu zabo. Lokhu kubaluleke ngokuthi uma kuvela isigameko endaweni abantu bakwazi ukusizakala.

Eminye imidlalo bayidlalela ukugcina usiko. Esikhathini samanje abantu abasaphili isintu, sebephila isimanje, yingakho imidlalo eminingi isiphelile, ingasekho yesintu ngenxa yokuthi abantu baphila isimanjemanje.

Mina, ngithi kumele kube impoqo, ukuze bezokwazi ukubona izinhlobo ngezinhlobo zamakhono ezingane ezahlukahlukene, eziphuma ezindaweni ezahlukahlukene.

Yebo, sasiyobuka ibhola likanobhujuzwayo. Ibhola likanobhujuzwayo anginalo ulwazi oluningi ngalo. Ngangibona bememeza, ngibone bekhathazeka, ngibona bejabula, ngingazi ukuthi kwenzakalani, ngcine sekuyimina ngedwa ongazi ophumela ecaleni. Ngingathanda ukuthi ngifunde kabanzi ngebhola likanobhujuzwayo ngazi ukuthi uma kumenyezwa, kumenyezelwani, uma kuthiwa draw kusho kuchaza ukuthini.

Yebo, ngingathanda ukufunda kabanzi nge-TV Play Station game, ukuze ngizijabulise, ngipholise ingqondo, ngingathanda futhi ukuzijabulisa ngenze umdlalo ekuthiwa ibholikhi.

Ubuhle bomhlaba uma ilanga seliyoshona. Ilapho esabona khona ubuhle bomhlaba mhla siqwela intaba, siyiqwelela izintandane ukuze sithole imali siyinike zona. Ngendlela umhlaba omuhle ngayo uma ilanga selishona, ngazizwa ngixhumana kakhulu nomhlaba, nobuhle belanga, ngendlela elishona ngayo uma seliyoshona.

Ngokuhlunga noma ukubheka amakhono abo emidlalweni eyahlukahlukene, okukusho ukuthi kumele kube nezinhlobo zemidlalo ezahlukahlukene ukuze bezothola amathalente abo la engakhona.

Ivusa intshisekelo nokuziqhenya ngokuba yimi, nangesintu sami, nangosiko lami.

Umuzwa enganginawo, ngangazizwa ngisondelene kakhulu nabo.

Ukukhiqiza imidlalo eyahlukahlukene ukuze babone amathalente ezingane ukuthi angakuphi.

Kufanele zethule amakhodi ezemidlalo ahlukahlukene nasafufusa ukuze bezothola amathalente amasha.

Mhla sihlangene sonke nomndeni wami sidlala imigedo. Inhlobo okwakumnandi ngakhona, sonke sasijabulile, sidlala ngokushintshana, sonke siwumndeni.

Ngokuba nezinhlobonhlobo zemidlalo ehlukahlukene ukuze bakwazi ukuthola amathalente, bagxile ekunyuseni lawo mathalente ngaphandle kokunaka ubulili noma indawo ehlala abafundi.

Ngizizwa ngikhuthazekile. Abanye abantu bayakwazi ukushintsha isimo basebenze sibe ngenye indlela. Kuyakhuthaza ukubona abantu abenza ushintsho emphakathini noma endaweni.

Kwaba yinto enhle kakhulu leyo, njengoba kungavamisile ukuthi umdlalo uphele ngokuhleka, kodwa kulokhu waphela ngokuhleka. Lokho kwenza sasondelana, saxhumana futhi sazwana kahle.

Imidlalo yesintu izogqugquzeleka futhi ibuye, nabafundi bazimisele ngayo.